Ii-apps zokuthumela imiyalezo ezifana neWhatsApp neTelegram, uFacebook kunye noInstagram. Ziye zaguqula unxibelelwano lwethu ngendleko enkulu, zenze kube lula kwaye kube neendleko eziphantsi xa kuthelekiswa nokutsala umnxeba. Ezi ephu zilwenze lula unxibelelwano lwethu ngezindlela ukufikeleleka nokonga iindleko, ukunxibelelana ngeendlela ezahlukeneyo, ukukwazi ukugcina imiyalezo nokubuya uyifunde, ukungakhathazeki ukuba umntu uxakekile. Umdibaniso weqela kunye neenkxaso yoshishino, ukukhuseleka lwangoku kunye nenkululeko yonxibelelwano, uxolo lwengqondo kunye nokuphazamiseka okuncinci.

Kule meko inje ndingaziva ndilimazekile kwaye ndicaphukile kuba bendingenathemba lokungenisa umsebenzi wam ngale ntsasa. Kodwa izinto ezingaphaya kwam zindinqandile. Ndiziva ndinetyala ngokulibazisa umsebenzi ngakumbi ukuba kukho abantu abathembele kum. Kukho umvandedwa wokuba andinayo enye indlela yokulungisa imeko ngokukhawuleza kodwa ndingazama iinzame zokuba ndiye kwenye indawo enombane okanye ukufumana idatha ngokukhawuleza. Le meko ingasisifundo sokuba ndihlale ndingenisa imisebenzi yam kwangethuba ukunqanda uxinzelelo lwezinto ezingalindelekanga.

Ukuba ndingafakela iWi-Fi endlini yam ndingathanda ukuba isebenze kakuhle kwiifowuni ubuncinci ezine ukuya kwezisixhenxe. Izizathu zoku, ukusebenzisa iigajethi ezininzi ngaxeshanye. Umzekelo, ukuba ndinomsebenzi ndingadinga ilephuthophu yam ixhunywe ngelixa iifowuni zabanye abantu endlwini zisadibanisiwe ukuthintela ukuncipha kwesipidi seintanethi, ukulungiselela iindwendwe, ukulungiselela ikamva.

Ewe, ndicinga ukuba kulungile ukuba abantwana okanye abafundi abasebancinci bafikelele kwiWi-Fi yoluntu kuba kukufikelela kwabo kulwazi nolwazi lwezifundo. Umzekelo, abo bafundi abangenawukwazi ukuthenga idatha banokuba nethuba elifanayo nabanye kwindawo yokufunda engakumbi. Ukufikelela kwiinkonzo ezibalulekileyo umzekelo kwinkxaso yezempilo, ulwazi ngekhondo lomsebenzi kunye neenkonzo zoluntu ezifana nenkxaso ye-mental health ukuphuhlisa izakhono zeteknoloji.

Ukuba ndingumnini wenkonzo yostrimisho efana neNetflix okanye iShowmax ndingavumela ubuninzi bezihlobo ezimbini kwisicwangciso esinexabiso eliphantsi. Imiba endinokuyithathela ingqalelo kule ngxoxo kukulungiselana iindleko zomsebenzi kunye nengeniso yeshishini. Ukhuphiswano lweentengiso kunye nomtsalane kubathengi, ukhuseleko lweeakhawunti kunye nokunqanda ukwabelana ngeeakhawunti. Umgangatho kunye nesantya sokuqulatha nokuqhuba abathengi ukuba bakhethe izicwangciso eziphezulu.